Mna njengomzali ndicinga uba elona xesha lirayithi kuphaa umntana xa esiya ekufikiseni, engakafikisi. Makathi efikisa ube somcacisele ngeendima zesondo neendima zezinto ngehlobo ezenzaka ngalo. And enye into endiyithandayo, ezikolweni naphaa babaneminyaka abakwazi ukucacisela abantwana ngendima eyesondo phaa kula nto ekuthiwa yi-life orientation. Yinto ekwazi ukucacisela abantwana. Nawe ke njengomzali, kufuneka angade afikelele esteyijini, angade afikise ungakhange umxelele ngeendima zesondo. Kuzokwazeka athi afikelela kuzo, ube ungumntu osowumxelele, sezazi uba uzomelana nazo njani iingxaki ezinjalo.

Ndicinga uba ewe, abantu abanintsi bayayiqonda indlela yokuthatha amayeza wabo ngenxa yento ethi kukho abantu abakwi-clinics, nezibhedlele zokunceda abantu apho bafumana khona la mayeza. Umntu akaphumi ephethe iyeza abe angakhange acaciselwe. Baqeshiwe abantu boncedisa bayokumxelela kwesaa sibhedlele ukuba eli yeza uzalinikwa ngoku uze ulisebenzise njani ngaxesha liphi. So, ndizama ukuthi hayi abanintsi bayayazi into uba ufuneka amayeza wakho uwasebenzise njani ngoba la mayeza uwanikwa uwaxelelwe uba uwasebenzise njani. Ngoba lona uzawudibana naye umntu akazukuxelela ngqo le nto. Yilaa nto ke ithi yiya ekliniki, kwizibhedlele, utsho ukwazi ufumana amayeza, bakucacisele asetyenziswa njani.

Ndicinga uba mna ndingenza ipharamedikhi enkulu kakhulu ngoba phayana kufuneka umntu okhathalayo ngabantu and ekhathala ngabantu azame ndlela zonke zokusindisa abantu empilweni yabo. Ithi loo nto ukuba nilayishe umntu ongaphilanga okungenzeka nantoni kufuneka ubaleke ngayona ndlela kuzokwazeka uba ukhawuleze ufike kule ndawo kuyiwa kuyo, azokwazi uba umntu ubomi bakhe busindiseke. Ifuna umntu onjalo ke ipharamedikhi, umntu okhathalayo ngabantu obeka abantu kuqala, abo bazowube bengekho sempilweni entle ngelo xesha.

Ndicinga uba, ewe, ixesha elinintsi akubi lula uyeka umzali sowuqhelile ukuhlala naye, uqhele uhlala naye. Nje izinto ezinintsi sizibuza kubo, ngabo abadala mos abazaziyo izinto ezinintsi. Nangona ke sesibabona uba abasabambi ngelaa hlobo babe bamba ngalo. Kodwa ke ixesha elinintsi siye sivuyelele le nto bephakathi kwethu bengabazali bethu, begugela apha ecaleni kwethu, sibabona nathi nabo besibona. Akubi lula ke uyeka umzali wakho ahambe ube uqhelile uhlala naye.

Ingcebiso kamakazi inobungozi kakhulu. Inobungozi ngenxa yento ethi le mixube yakhe ayiyanga uyojongwa ngabona bantu bakwazi ukubona ubungozi bamayeza atyiwayo, yemixube. Ngaphezu kokuba ixesha ufumaniseke uba eli yeza lakhe alibhalwanga, alaziwa nokuba lenziwe phi, njani. Ndizama ukuthi ubungozi bunintsi apho ngenxa yokuba alixilongwanga nokuxilongwa neli yeza. Ngoku ndingamxelela ke umakazi ngoba uyingxaki loo nto, andinokwazi ukuvumela uba uyenze loo nto ngenxa yoba lo mxube lona asiwazi uba ujongiwe na, wamjonga uba ufanelekile usetyenziswa. So, uyingozi kakhulu kanjalo.

Kwelam uluvo ndingathi iyingozi akufunekanga okokuba isetyenziswe ngabantwana abancinci ngakumbi abo basesesikolweni ngoba lena yenzelwe ngokuba ihlobo eyenziwe ngalo yenziwe yastrongo. Ilungele aba sebebadala, sebebelekile, kuye kungabi nangxaki kubo. Kwaba bancinci ke, heyi, iyingozi xa istrongo kanjalo ngoba ingafika ibe nezinto ebenzisa zona ezingaqhelekanga okanye ezenzekayo kwimizimba yabo ezingaqhelekanga. So, ndizama ukuthi ke impendulo yam itsho, ndithi andiyiboni iyimbono entle leyo yokuba bayisebenzise besengabantwana abasesikolweni.

Ndithi kwelam icala ndingathi andinozithenga iivithamini ezingekho semthethweni ngoba ukuzithenga kwam ndazisebenzisa, zandinika ingxaki, andizuba nandawo yobalekela. Loo mntu undithengisele tshiphu, xa ndisithi ndisengxakini, zindinike ingxaki, akazokwazi undinceda. Bhetele ndiyozifumana kwiziko lezempilo apho kuzaba lula khona, ngokusemthethweni ke ngoku. Kuzaba lula kakhulu xa ndithe ndafumana ingxaki kwezo vitamins ndizinikiweyo, ndikwazeke uba ndifowunele kubo ndibacacisele ngengxaki bakwazi ukundinceda. Ngoku ke uzawundinceda njani lo uzithengisa tshiphu nokungabikho semthethweni? , yingxaki yodwa.

Ndicinga uba eyona nto eyenza abantu abatya iipilisi zengqondo bangafuni kuze ube kwabona indlela yokucinga kwabo, bekungafanelekanga uba sixhomekeka kubo uba bazityele iipilisi zoxinzelelo kwengqondo. Bekufanela kukho umntu okuthenjelwa kuye uba uye aqiniseke ukuba umntu otya ezaa pilisi uyaqiniseka uba uzityile ngoba lo mntu seyexinzelelekile ngokwengqondo kodwa nisamnika ixanduva ezikliniki uba makatye ezaa zinto abe ephikisa yena, ezixelela ukuba akaguli nto, urayithi ngendlela yakhe. Yiyo loo nto ke bekufanela kukho umntu ommelayo aqiniseke uba uyayitya.

Iinto ezinintsi eziye ziqapheleke ngoba umntu adumbe ubuso, adumbe umzimba zizinto eziye ziqapheleke xa umntu enoxinzelelo lwegazi oluphezulu. Nokubila komntu nje emathubeni kube kungakho nto enyazeleke uba abile okanye kushushu, usuke umbone umntu ebaleka amanzi, ebila. Zezinye zezinto ezo endiye ndicinge uba xa umntu enegazi elixinzelekileyo, eliphezulu, ubone kanjalo

Into enondothusa kakhulu kuba ngabatheni aba bakhalayo ngokuba uhoyo alukho tu kwaphela kodwa mna ndikwazile ukuya. Ingaba kukhethwa abantu okanye kha uye kwa ukuya phayana qha uhamba uthetha izisolo ezingekho rayithi ukuba wena ufumana le ngxaki inje ngenxa yoba ungafuni abantu baye phaa? Ingandothusa kakhulu loo nto leyo ndide ndibonakalise nalapha kuye uba ndothukile kule nto yoba ndimbonakalisa nezinto endizifumeneyo phaa. Loluphi olu hoyo lungekhoyo kodwa wena ukwazile, mna ndikwazile ukuhoywa kodwa wena uthi alukho. Into endixakayo yileyo injalo. Ndizibonakalise ndiveze futhi yonke into endiyifumene phaa, into ebonakalisa uba ndihoyiwe.

Kuthi qatha laa nto yoba sisifo esingalunganga kakhulu singakwazi noba umntu simbulale. Kahle kahle kuwesi kwicala loba umntana umntu ukhulelwe, umntana. Uba sebungciphekweni kakhulu umntana xa umama esenesifo seswekile, iyingxaki kakhulu loo nto. Kangangoba isifo seswekile siyakwazi nokuphumela nezinto ezifana ne-high blood pressure, ibuye ibe yingxaki kakhulu loo nto injalo.

Loo nto yinto engalunganga kakhulu leyo yothatha ingxaki yomnye kuhlekiswe ngayo okanye kuhambe kuhletywa ngayo okanye ihambe ithethwa ngoba ingomso awulazi, nawe laa nto ingakufikela okanye uyenze komnye umntu. Yiyo laa nto ke ndisithi ayilungelekanga kakhulu into enjalo. Xa abantwana bezofunda loo nto, bekhula nje bazokhula bengamazi omnye umntu, bethatha ingxaki yomnye umntu behlekise ngayo, nto leyo ingabalulekanga. So, yiyo loo nto ndithi andiyixhasi loo nto, yinto engekho rayithi kakhulu leyo yokuba abafundi bakwazi ukuhleba bathetha ngomnye othe wavelelwe yinto enje ngoba le nto yinto engakhethanga bani, enovela nakubani, ibe isenziwa nangubani, nangumntana wesikolo. Yiyo loo nto ke kubalulekile ukupreventa kuthini kuzokwazeka uba izinto ezinje zingenzeki.

Le ndlela yokucinga ndingabanqanda kakhulu ngoba kwalapha esikolweni sifana noo-sister noo-brother, ngoku asikwazi ukucingelana izinto ezinjalo. Iphinde kaloku u-sister wakho awukwazi ukumjonga ngenye indlela. Ithi loo nto leyo kweli xesha likhoyo yaye yatshintshwa imithetho yalapha eMzantsi Afrika uba umntu uvumelekile anxibe nantoni na ayithandayo. Kangangoba if ungumntu onoze uphikisane nayo loo nto, ungangumntu onophela eseluvalelweni, yinto ke leyo eyingxaki. And ngokokuthetha ngokwenza into ngenxa yoba umbone enxibe into emfitshane, sewugqibile ukwenza ityala ngoba laa mntu ukwinkululeko, wenza unxiba noba yintoni athanda uyinxiba. And nathi ngoodade wethu aba, asikwazi ukujonga sibone enye into engaphaya.